Yebo, uSenzo Meyiwa ongowokuzalwa eMlazi. Uyena muntu engimaziyo owathola amathuba mangcono kwezemidlalo, owaphumelela. Waqala ukudlala ibhola esemabangeni aphansi kwaMakhutha eMlazi, wabe selidlulela emabangeni aphezulu efunda kwaMakhutha. Okuyilapho kwabonakala lavela khona kakhulu ikhono lakhe. Umnyango Wezemidlalo waka-Art and Culture, ilapho owaba usumu-sponsor-isha khona. Wathola abaxhasi ukuze akwazi ukufezekisa iphupho lakhe. Ngoba sambona osedlalela i-Orlando Pirates esewugolikhipha wakhona, esesemazingeni amakhulu.

Ngingajabula kakhulu uma ikhansela langakithi lingafaka umdlalo wekhilikithi kanye nevolibholi. Lokhu kungasiza kakhulu ukuthi abantu beveze ikhono elisha, nendawo yangakithi iphakame kakhulu. Cause lo mdlalo sijwayele uwukubona udlalwa kakhulu isizwe esimhlophe. Kungayinto enhle kakhulu uma nathi sizwe esimnyama sesigxile kakhulu kuyo.

Abafundi ngingabakhuthaza ngibatshele ukuthi ngoba sonke silana ebholeni, hhayi ngoba sazi sonke. Kodwa sonke siyafunda nanokuthi enye into uyayithanda kanti awukwazi. Ukulokhu uphindaphinda uyenza leyo nto kuyasiza kakhulu ukuthi nawe ngelinye ilanga ugcina usuwenza kangcono. Ngabakhuthaza ukuthi bengaboyenza leyo nto. Kuhle ukuthi uma singabantu sikhuthazane ekwenzeni izinto ezinhle.

Umzali ngingamtshela ukuthi ingane uma idlala ibhola akuyikho ukumosha isikhathi. Kodwa yinto enhle kakhulu ngoba omunye umuntu ikhono lakhe ilona eliletha isinkwa etafuleni, ekukhuleni kwakhe. Kuhle umntwana uma unekhono agqugquzelwe ukuba enze leyonto ayenzisise. Ngoba ekugcineni kosuku iyona othola ukuthi umuntu iyona esimsiza ukuba aphile ngayo.

INingizimu Afrika ingathuthukiswa ngokuthi, njalo uma kungamaholidi inyanga eneholidi. Kuwukuthi kuhlanganwe ezinkundleni zemidlalo zey'ndawo zangakithi, kuhlangane izigodi nezigodi. Kulapho intsha yangakithi zizoqhudelana khona ngokudlala kwebhola. Okubonakalayo ukuthi banekhono bese sibhalela imeya yangakithi ukuba bexhaswe labo bantwana. Bedlalele izindawo ezahlukahlukene okungabasiza lokhu, ukuthi beqhakambise ikhono labo. Ngelinye ilanga singabona sesibabona komabonakude uma senze njalo.

Ilesi sikhathi ngiswele incwadi yokufunda esikoleni yesiZulu. Esikoleni ngokudlala ibhola lomnqakiswana sadlulela esigabeni sesibili, nakhona sanqoba, sadlulela esigabeni sesithathu, nakhona sanqoba. Ilapho-ke sesiwenile uthishomkhulu imali wabe esehlukaniselane eyomthobanhliziyo, ngase ngikwazi ukuthola incwadi yokufunda, ikhono lami langisiza kakhulu.

Mina ngibona kungcono ibholo likanobhutshuzwayo, ilona elinemali eningi. Ukubhukuda akuvamisile ukuba khona izikhathi eziningi kanti ibhola lakanobhutshuzwayo ilona elisematheni, ngisho ezikoleni ilona eligcwele. Ezinye izikole azinazo izindawo zokubhukuda.

Ngiyaphika ngoba ezemfundo izona ezibaluleke kakhulu, izona imvamisa ezenza abafundi bephumelele. Ngoba abanye abafundu abanalo ikhono kwezemidlalo. Kanti sonke esuke sikuzele esikoleni sisuke sizele ukuzofunda.

Yebo, ukudlala i-inthanethi phecelezi i-online gaming. Kuyathuthukisa ukulungela umsebenzi ezimbonini kakhulukazi ochwepheshe beze-IT. Kuyasiza kakhulu uma ukhule udlala ama-game noma usuqede matikuletsheni. Uyakwazi uma usuya enyuvesi ukhethe le mikhakha. Kuyasiza kakhulu lapho ulwazi lakho lobuchwepheshe.